Tjhe, sena se ka se sebetse hobane setjhaba ha se na tsebo e batsi ka tsa temo, ebile ho kaba le manyofonyofo a ditjhelete tse nyamelang, ebile sena se ka ama moruo wa naha ya Afrika Borwa ka tsela ya hore o putlame. Motho o lokela ke hore a holele polasing hore a tla tsebe tsohle tsa ka polasi le ho re e tsamaiswa jwang, le hore temo e etsuwa jwang. Ha seo se sa etsahala dithuto tsa kgwedi feela kapo beke tse pedi di ka se sebetse, hobane motho o tla ba a se na tsebo e batsi hore temo e tsamaiswa jwang, le hore polasi e tsamaiswa jwang.

Ka tsatsi le leng ke ile ka tshwarwa ke hlooho, ka tshwarwa ke mala ebile ke tshwerwe ke sefuba. Ke ile ka phekolwa ke ditlamatlama tse bitswang phate ya ngaka, kwena le hlwenya. Ditlamatlama tsena di ile tsa nthusa hore sefuba se fele. Ke ile ka nwa hlwenya ka futha ka phate ya ngaka, ha ke qeta ka thoba hlooho ka kwena ka fola hang hang.

Dihwai di tlameha ho register-a lekgetho la PIT. Ba tlameha ho bua le ditsibi tsa ditjhelete direkoto tsa bona di dule di le maemong a hantle. Ba boloke lengolo la lekgetho. Dihwai di lokela ho kena dithuto tsa micro and medium enterprises.

Tjhe, ha wa loka hore basebetsi ba dipolasing ba sebetse dihora tse fetang tse robedi. Hobane hoo ho ka etsa basebetsi ba iphumane ba na le kgatello ya maikutlo, kgatello ya motjheso hobane mesebetsing eo ya dipolasing ha hona meriti. Ebile sena se ka etsa hore basebetsi ba iphumane ba le kotsing tsa mosebetsi. Sena se ka etsa basebetsi ba iphumane ba sena nako ya ho ba le ba lelapa la bona. Ebile mokgatlo wa Afrika Borwa wa SD-13 ha o dumelle hore basebetsi ba dipolasing ba sebetse dihora tse fetang tse robedi.

Tjhe, ha se batho kaofela ba ka kgonang hore ba leme, hobane ba bang ba batho ba rata dijo tse ba di rekang mabenkeleng. Ha bang ba batho ba se na tsebo e batsi ka tsa temo, ba bang ba batho ha ba na disebediswa tse lekaneng tsa ho lema.

Boholo ba batho ba neng ba kotula ba lahlehetswe ke mesebetsi, ba nketswe mesebetsi ke metjhini. Ho se ho setse bonyane fela ba batho ba thusang ka ho kenya dijo tse kotutsweng ka mekotlaneng.

Batho ba heso hore motho a kgone ho ngodisa dikopo tsa grant-e ya temo, ho hlokahala buka ya boitsebiso, bopaki ba bodulo, setatamente sa banka, bopaki ba lekeno le bopaki ba hore kgwebo e molaong. Ke a leboha.

Mehleng ya boholoholo, basadi bane ba sa dumellwa ho ba bo mmapolasi ka lebaka la hore hono sa dumelwe hore basadi ba na le bokgoni ba hore e kaba bo mmapolasi. Ditumelo tse ding le meetlo e meng e ne dumela hore ke banna fela ba nang le bokgoni ba hore e kaba bo rapolasi. Mmuso o dumella basadi hore e be bo mmapolasi matsatsing a kajeko, hobane ba lokela ke hore ba dumelle basadi ho re ba kenye letsoho ntshetsongpele ya moruo wa naha, le hore ba tle ba kgone ho phedisa ba malapa a bona le hore ho be le tekatekano ya bong.

Ke kgetha ho fumana naha ke be molemi, hobane ha ke fumane naha ke le molemi nka kgona ho jala dijalo ka di rekisa di naheng tse mabapi le motseng wa rona. Ha ke qeta ke thuse ka ho etsetsa batjha mesebetsi, ebile ke kenye letsoho ntshetsongpele ya moruo wa naha. Ka ha polasi e le lefa le sa boleng ke tsetelo ya bophelo bohle.

Mabaka a etsang dihwai di haholo ke ditheko tse sa tsitsang, maemo a lehodimo a kang komello, dikgohola le diphoofolo tse jang dijalo. Ho hloka sebaka se lekaneng bakeng sa ho beha dijalo le dikokonyana tse jang dijalo le kgatello ya mmaraka.

Dipalesa tsa soneblomo di thusa ka ho etsa mafura di hohela di notsi, dinonyana le dirurubele, mme di thusa ka ho sila dijo ka mpeng. Di etsa le masole a mmele a dule a lehlatsi, di thusa le ka masapo a mmele hore a dule a le hantle.

Motswalle meroho e re e rekang mabenkeleng, e dula nako e telele ka ha e kotulwa masimong pele ho nako hore e tle kgone ho dula nako e telele mabenkeleng. Meroho ya hae re kotula tsatsing leo re be re je ka lona tsatsing leo ke ka hoo, o tlo utlwa e le monate ebile na le tswekere. Ebile meroho ya hae re etsa ka hohle hohle hore moroho , mobu eo re jalang ho ona ebe o nonne ka diahammele ke ka hoo ditatso tsa teng di sa tshwaneng.

Nna ke rata ho sebedisa ditlama tse bitswang kwena, sefate sa , berihani, ba sile ha ke pheha, ke na le serapana moo ke di jetseng ka ha ke di fumana ntse di le ntjha, di ntse di le monate.

E, ke ile ka utlwela ka sena, ke la utlwela hore ha oka fumanwa o kga ditholwana polasing ya Limpopo, o tla lefa dikete tse pedi kapa o ye tjhankaneng dilemo tse kabang tse pedi. Ke nahana bo rapolasi ba tshaba ho lahlehelwa ke tjhelete hobane ha batho ba kga ditholwana ba qetelletse ba kga ka ma koloi a bona ba lo rekisa, mme sena se etsa bo rapolasi ba lahlehelwe ke tjhelete e ngata haholo, mme ba bang ba kena ebe ba tshwasa ditlhapi ka tsela e seng molaong.

Meroho e ka jalwang serapaneng ke thepe, ke rapa, ke seruwe, ke moroho wa mokopu le sepinatjhe.

Polasi ya motswalle wa ka e ka hola ha ka sebetsa ka tsela e latelang. A hlaola lehola ka nako tsohle, a nwesetsa dijalo tsa hae letsatsi le letsatsi, mme a reka dintlafatso tsa mobu, mme a reka moriana o bolayang dikokonyana mobung.

Bo rapolasi ba lokela ho ruwa dinotsi hore ba tle ba kgone ho rekisa mahe a dinotsi, mme ba etse dimmaraka tsa mapolasing ba se ke ba rekisa ditholwana le dijalo tsa bona dishopong tse kgolo feela. Mme ba lokela ke hore ba etse maeto le dithuto masimong, hona ho tla ba etsetsa tjhelete e ngata hore ba tle ba kgone ho lefa basebeletsi ba bona tjhelete e lekaneng ntle le ho lahlehelwa ke letho.

Ho sebediswa ha diroboto mapolasing ke ntho e ntle hobane sena se thusa bo rapolasi hore mosebetsi o etsehe ka pele ka ha diroboto ha di kgathale, ebile di sebetsa bosiu le motsheare ebile sena se thusa bo rapolasi ka ho fokotsa tjhelete eo ba e patalang basebetsi.